Hoya ka nna batho ba banna ke bona ba tshwanetseng ho ya sepetlele kapa ngakeng ho lo itlhatlhoba ha se mosebetsi wa ngaka hore o jwetse motho wa monna hore a tle sepetlele. Kgotsa ngakeng a tlo itlhahloba motho boyeneng o tshwanetse hore a lo itlhatlhoba a se ka lebella ho jwetswa ke ngaka hore o tshwanetse a itlhatlhobe.

Eya, ke ya kgotsofala ka ponahalo ya ditente tseno le mongolo wa tsona o hlakileng haholo hoba o bontsha batho hore tente ena e sebetsana le mosebetsi ofeng.

Ke nahana hore ditsebi di na le lebaka la hore hobaneng motho a tshwanelwa ke hore a se ka nwa jwala haholo kgotsa ho tsuwa ho nwa dipidisi, dipidisi tsa anti retroviral hoba dipilisi tseo ke tsa mofuta wa mosebetsi o o tshwanetseng di o etse le hore motho a se ka itebala ha nwele jwala, o tshwanetse a di nwe tsatsi le leng le le leng kapo nako a e fuweng.

Tjhehe, ha ke dumele hoba ditsi tsa phatlalatso ha di etse ho lekaneng hoba tse ding tsa ditaba ha ba dijo tse setjhaba hantle ka tsela e nepahetseng ebile le mesebetsi ya bona ha ba e sebetse ka tshwanelo ba shebile fela ho bona hore ba je tjhelete ya mmuso ha ba sebeletse batho.

Ke tla tshwanela ke hore nna le molekane wa ka re shebe dintho ka tsela e nepahetseng. Hoba ha dintho tsa setso di sa tsamaye hantle, re tla tshwanelwa ke hore re ye ditliliniking kgotsa tleleniking ho lo itlhatlhoba hoba kantle ho moo ha hona ntho e tla tsamayang.

Mora wa abuti ha ebe a na le kgahleho ya ho ya lebollong o tla tshwanela ke hore a shebe ka lapeng pele hore na ke mang, a tswang lebollong a shebe le hore na nna ke tswa lebollong. Haeba ho se jwalo, o tla tshwanela ke hore a se ka ya lebollong feela ha ebe ke tswa lebollong ngwana abuti o tla tshwanela ke ho hore re mo ise lebollong ka tsela e nepahetseng. Hoba kantle hoo o tla hlaha o tla hlahelwa ke mathata.

Baratani ba tla tshwanela ke ho ya tliliniking e leng wa mme, haholoholo o tla tshwanela ke hore a hlabe depo nale ya depo kgotsa yona ente ya depo, hore ba itshireletse hore ba se ke ba ima.

Ntho e nka etsetsa ntatemoholo kapa nkgono ke hore ha ba tsofetse ke ba batlele mohlokomedi wa rona a tla dulang a na le bona ka nako tsohle ho nna ke santsane ke le mosebetsing.

Kotsi ya mmele o moholo ke hore motho wa ntate ha a le motenya a ka ba le mafu a tshwanang le bo tswekere, high blood, A kgotsa lona lefu la pelo. Ka hoo, motho wa ntate o tla tshwanela ko a dule a itekanyetsa mmele wa hae a se ka nona haholo.

Nthwe nka e etsang ke hore ke buwe le yena a se ka hlola a sebedisa moriana oo wa ho tshasa sefahleho hoba ho sefahleho sa hae se qala se wa le di le dintho tse sa nepahalang ha sa hlola se kgutlela bosoneng hape hape se tla dula se senyehile jwalo ho isa lefung.

Mathata ere a utlwang mosebetsing ke hore motho e mong wa founa o buwa ka mokgwa oo motho e mong a hlabuweng ka thipa ka teng o hloka ambulance le seponesa ba bang ba founa mabapi le le bakgatjhane a tshwanelang ko pepa ba bang ba founela ambulance bakeng sa batho ba a nang lefu a bo di-high blood, tswekere ho di HIV jwalo jwalo.

Motho a kileng a sebetsa ditoropong ha kgutlela hae ha se le ka lebaka la hore o thabela ho dula toropong ba bang ba teng ba thabelang ho dula toropong fela ya kgutlelang hae kgotsa hona mahaeng o itukisetsa bokamoso wa hae hore tjhelete eo ae sebedisitseng a e sebeleditseng e tlo mo sebeletsa a le hae. Hoba dintho tsa toropong di ya toira.

Ntatemoholo ha tshwanela ho etsa se etsuwang ke batho ba bang hoba meriana eo ha ke re sebeletse kaofela le hape ntatemoholo o tla tshwanela ke hore ho nwa moriana oo wa di wa ditlhatsana o tla tshwanela ke hore a nwe hantle ntle ka tekanyetso, hoba tse ding tsa mafu tsa mmele ha di tsejwe ke motho mme tsejwa ke doctor feela.

O ke ke wa re motho o ya hlanya feela, o tshwanetse ke hore motho o na le bolwetsi ba kelello hoba motho a hlanyang ho tseba le ona ke motho a jwalo feela motho a nang le bohloko ba kelello wa mmona ebile o kgona ho phela hantle jwalo ka ha batho ba bang ba phelang hantle ba se nang bohloko ba kelello.

Mmuso o tshwanela ke ona o lekanyetse batho ba banyane le ba baholo hantle thekong ya dijo motlakase le metsi. Hoba mesebetsi yona ha eyo le tjhelete e batho ba e kgolang mesebetsing ha e lekane ditlhoko tsa bona. So, mmuso ona o tshwanela ke hore o ko theose ditheko tseo tsa dijo tsa motlakase le metsi.

Bothata ke hore metseng e meng ha hona di-clinic ha hona le ditsebi tse tsebang ka dithibela pelehi jwale metseng e meng batjha ba banana le ba le ba banna ba tshwanela ho ya metseng e meng ka maoto le hona ho sebedisa di-transport-o ba bang ba tswafa le ho ya ko hobane ha ba na yona tjhelete. Ka nako tse ding pula di ana hwa tjhesa haholo jwale ba tswafa ho ya di-clinic-ing tse haufinyana le bona ke ka hoo metseng ho na le bana ba etsang bana haholo.